Izinzuzo ezikhona zesisebenzi esisuke sidiliziwe i-UIF. Leyo i-UIF uyakwazi ukuthi uye uyoyi-claim-a ka-labour endaweni endaweni ekuthiwa ika-labour. Lapho khona ufike ugcwalise ama-forms bese uyakwazi ukuthi bekuholele isikhathi esingangenyanga eziwu-six ngenkathi usafuna omunye umsebenzi.

Into eyenzeka kuma wami waye nomshwarensi wesikhathi esincane, phecelezi i-short-term insurance. Kwakukade kuyi-short inshwarensi yemoto kanti uzovele afelwe imoto mayethi uyahamba uyo-claim-a kwatholakala ukuthi-ke isikhathi somshwarensi sakhe sesiphelile. Wangazi ukuthi uzothathani ahlanganise nani. Wagcina eseshona komashonisa manje eseyoboleka imali ukuze akhandise imoto. Loko kwathikabeza kakhulu ila afunda khona isifundo ukuthi usezovula i-long-term insurance manje kusukela manje.

Akukho kuhle ukuthi wenze esinye isikweletu uzokhokhela esinye isikweletu.

Umshwalense wempilo ubaluleke kakhulu ngoba usuke lapho wazi ukuthi mangabe unawo noma kuthiwa kwenzakalani kuwena. Labo abawumndeni wakho abathandiweyo bakho bayohlezi bevikelekile njalo nje.

Sisi wami, bengicela ukuthi wehlise umoya phansi ukuze uzongizwa lenta engizoyisho. Lana kule nkampani yethu kunemgomo lo owawusayina bengicela nje ukuthi ubuyele nawe, uyobheka imigomo yethu ebekiwe. Lana kule nkampani lena kuyalindwa iy'nsuku ezintathu ngaphambi kokuthi ukwazi ukuthi u-claim-e ngoba kusuke sisabhekisisa kahle kukhona izinto esuke sisabheka. Kodwa siyakuthembisa ukuthi nakanjani uzosizakala sicela nje ukuthi wehlise umoya phansi usizo ekugcineni uzogcina olutholile.

Izikhathi zokulinda kumshwalense womngcwabo zibaluleke kakhulu ukuthi ukhethe umshwalense okungalindwa isikhathi eside. Angathi ungathola umshwalensi lo okwaziyo ukuthi uthole imali emva kwamahora awu-twenty four ngoba lapho kusuke kumele uqale ulungiselele amalungiselelo omngcwabo. Mangabe uzothola umshwalense ozothatha iskhathi loko kuyathikameza kuthikameza iskhathi sokuthi kufana ngabe kuyaqala manje kuyalungiselela amalungiselelo omngcwabo. Lapho wena uhleli usalindile ukuthi kuze ukwazi ukuthola imali kubona, iyabheda kakhulu ngoba ugcine manje usuhluphekile usuboleka imali ngoba ufuna ukuqala amalungiselelo ngenkathi usalindile. Ngakho-ke nje, isikhathi somshwalense sibaluleke kakhulu.

Indlela amakhasimende angavikeleka ngayo kuma-banking apps, naku-online banking. Ukuthi njalo umuntu uma ngabe ezosebenzisa i-app le yokubhenka kuqale kudingakale ubuso bakhe kuqala iverifaye ubuso ukuze ekwazi ukuyisebenzisa. Ingasebenzi ngaphandle kokuthi umuntu averifaye noma mhlambe averifaye ngesthupha. Ngaleyo ndlela, kuzothi ukuncipha kancane ukuthi abantu bagange.

Abangakwenza ukuthi belinde lezo zinsuku ezishiwo ukuthi beyilindele. Uma ngabe sekuyinsuku ezedlulele kunalezi ezazinqunyiwe ngenkathi ethatha umshwalense esengasukuma eye emaphoyiseni eyobika. Amaphoyisa azohamba esehamba naye, kutholakale ukuthi kahle kahle inkinga ikuphi.

Umakoti wasekhaya kwashona umyeni wakhe wathi esehamba eyo-claim-a umshwalense wamtshela ukuthi kufane alinde iy'nsuku eziwu seveni ngaphambi kokuba kungcwatshwe. Lapho umkhwenyana wakhe use emakhazeni, emakhaza abala ngosuku akhokhelwa ngosuku. Wathi ekambe eyithola imali, imali yabe isimosheke kakhulu laphaya emakhazeni ngoba wayesekweleta kakhulu. Leso simo sam'mosha kakhulu umka bhuti ngoba akazange esasala namali yokuthi esale ethi ukuqhubeka ngempilo isikhashana emva komngcwabo.

Bhuti wami njengoba uthi ufuna ukuthatha imali ebhange, uzothenga imoto eyisekeni. Kungcono ukuthi uvele uyiboleke imali kodwa uthenge imoto entsha. Kanti futhi uma ngabe usukhokhela ibhange-ke imali yakhona izobe isinenzalo ngenyanga. Uzoba nawo yini futhi amandla wokuthi ukwazi ukuthi ukhokhe imali engako.